Batho ba ka dirisa dikadimo tsa madi, go reka koloi e dirisitsweng e motho a e tshepang gore e ka mo direla madi kgwedi nngwe le nngwe e fela, o se reke koloi kampo sejanaga se se tlileng go go tshwenya thata ka mo kgetsaneng, se go batla madi gore o lokise. O tshwanetse go reka koloi yo o tsebang gore e tla go fa tšhelete kgwedi le kgwedi, o kgona go dira kgwebo ka yone. Mme, go reka koloi e ntšha, go tla batla o na le tjhelete e o tshepang gore e ka fitlhelela tlhotlhwa ya sejanaga seo.

Ke ne ke tla mmotsa gore gonne bone ba dira tjhelete e ntsi ka letsatsi, goreng ba batla tjhelete mo mothong yo ba batlang go mo ruta ka Forex, ka gonne bona ba na le bokgoni jwa go itirela tjhelete, goreng ba batla tjhelete e nngwe mo bathong.

Dikabelo tseno di thusa batho ba le bantsi thata gonne, mo nakong e re leng mo go yone, fa o tla go ela tlhoko, ga e se batho ba le bantsi ba bolokang tjhelete kana madi. Mme UIF e kgona go bolokela motho madi, dingwaga ngwaga, mo e leng gore e tla, tirong e sena gore fela, a ba a tsaya tjhelete eno, a kgona go itirela sengwe ka yone. Mme e thusa thata, e thusa thata mo setšhabeng.

O tshwanetse go netefatsa gore sejanaga sa gago, se mo lefelong le le sireletsegileng ka nako tse tsotlhe. Le ka letsatsi, le tshwanelo gore o patele sejanaga sa gago, o tshwanetse go patela gore ba seka ba se tsaya.

Mo dikgwebong, ga se gantsi motho a ka beeletsa gona, a bo a kgona go bona letseno ka nako e khutsanyane, gonne kgwebo e batla o le pelotelele, o kgona go fitlhelela se o se batlang. Mme dithulaganyo tsa nako e telele ya tsa madi le go rua dithoto, di kgona go go fa tjhelete e bonagalang, mo nakong e rileng.

Gore di ama thata gonne, fa motho a boloka madi, a ba a batla ka nako e se e fitlhile, ba go maatla madi, ba mo ruta go tshela le batho, gonne tjhelete ga o e beile ko dibankeng, fa ke tsena ko bankeng kgotsa mongwe a tsena ko bankeng, a e kadima, ba go itse gore ba na le letseno, ba adimisana ka madi a gago, mme fela wena o tsebe gore madi a gago a ko bankeng. Mme seno se bolaya thata motho yo o bolokileng, ka gonne o a go latlhegelwa thata, banka ke yone e tla ungwelwang.

Go na le batho bangwe ba ba adimisanang ka madi, ba se ka fa molaong. Mme batho ba tshwanetse go itshireletsa thata ka go efoga batho bao, gonne ba le kotsi, ba kgona go tsaya tshelo jwa motho, ba bidiwang bo matšhonisa, batho bao ga ba siama. Mme banka ke yona fela e sireletsegileng, e kgonang go motho tjhelete, ba dumalane ka nako e rileng, gore o tla duela bokae, kgwedi nngwe le e nngwe.

Fa o reka koloi kapo ke sejanaga se se dirisitsweng, o tshwanetse go itse gore bokgoni jwa gago, o kgona go duela bokae, kgwedi nngwe le nngwe. Mme seno, se tla go thusa thata mo go dueleng madi a koloi, a o itseng gore kgwedi le kgwedi o tla kgona, o seke o a itsenya mo thaelong, o a ikgolega wa re o tla duela bokana, e be re ka 'tsatsi la tuelo, o be o sa utlwalege gore o a reng, ka gonne seno se kgona go tsenya mo kotsing ya gore, sejanaga sa gago se tsewe mo go wena.

Go nna le kitso mo go tsa madi, go botlhokwa thata gonne, fa o tsaya karata ya sekoloto o reka dilwana, ko pheleletsong o tshwanetse go duela karata eno, mme o duele le namane tsa teng. Mme ka jalo, fa o le motho, o tshwanetse go ithuta go boloka madi, gore o kgone go reka dilo tse tsotlhe tse o tla di tlhokang, e seng dilo tse e leng gore o a di galela, o tshwanetse go nna le dilo tse e leng gore o a di tlhoka, ka jalo, o tshwanetse go ipela tjhelete kgwedi e nngwe le e nngwe.